Ukuthutha abantu lishishini elithi lingenise imali ngokwaseziteksini. Ngoko kumnandi ngokuba uthutha abantwana besikolo ubasa ezikolweni zabo. Kwaye uncedisa nabantu abaphangelayo bakwazi ukufika emisebenzini yabo abangenamoto, bakwazi ukufika ngethuba.

Ixesha ke kodwa besilibekile lokokubana ufike, umntu ohamba ngemoto afike ngalo. Ngoku kuyaqapheleka ukuba wena usoloko ufika emva kwexesha, loo nto ke ngoku isenza ukuba sifike kade emsebenzini. Ndicela ke ukhe uzame ukunyenyisa noko ixesha othi ufike ngalo okanye uvuke ngalo, ukwenzela ukwazi ukusithatha ngethuba nathi. Sikwazi ukufika kwa ngoko emsebenzini senze ke izinto zonke ngendlela eyiyo.

Umqhubi wemoto akumelanga acofe ifowuni ngeli xesha aqhubayo kwaye kungamelanga aqhube ephantsi kweempembelelo zotywala. Loo nto ingabeka ubomi babantu abakhweleyo naba bahamba endleleni engcupheni kwaye okanye engozini.

Abaqhubi abacinga uba balawula indlela okanye bazenza amagosa baqhubisa kabuhlungu kakhulu ezindleleni. Okumzekelo yinto eqhele ukwenziwa ziitekisi. Abantu abaqhuba iitekisi baqhuba , bavamise uninzi lwabo ukuqhuba ngendlela engeyiyo. Nto leyo eyenza abanye abaqhubi beemoto ezincinci baqhube kabuhlungu, nto leyo bezama ukuphepha iingozi ukuba zingenzeki ngenxa yokuqhutywa kakubi endleleni ngabaqhubi beetekisi.

Njengonoteksi asisoloko sinomsindo. Abakhweli bangelinye ixesha badla ngokuthi baleqile bona ngoko kumele siqhube noko ngokuba ngathi siyakhawuleza. Ngelinye ixesha ke ngoku ufumanise ukuba apha endleleni abantu baqhuba nabo ngendlela ekungeyiyo. Ngoku ke kusoloko umntu athi xa ejongile ufumanise ukuba ityala lisoloko libekwa kuthi thina bantu singonootekisi.

Mhlobo wam ndicela ufake ibhanti kaloku ngoba apha endleleni uyayazi ukuba kungenzeka nantoni na, ngoko ke awukhuselekanga. Eli bhanti likhoyo apha emotweni lilapha ecaleni kwakho lenzelwe ukuba wena ukhuseleke.

Bantwana bam, kubalulekile ukuba phambi kokuba uwele emgaqweni ujonge kwicala lasekunene ujonge nakwicala lasekhohlo phambi kokuba uthathe umgama wakho uwele etheni. Ungaweli ubaleka ngoba uyakuthi uqubeke uwe, ibe imoto ifika ke ngoku. Niyamamela ke bantwana bam?

Umntu ofuna ukuba izinto zakhe zikhawuleze zingabi nabambezeleko eziya phesheya, kubalulekile ukuba abhatale ke imali ethe xhaxha ngoba zidla ngokushiyana. Kukhona into yokubana ubhatale imali ethe xhaxha ukwenzela izinto zakho zikhawuleze ukuhamba. Okanye ubhatale ke imali le ingathanga xhaxha, izinto ke ngoku zakho zihambe umhlawumbi emva kweentsuku ezithile zingabi zizinto ezithathwa njengokubana zifuneka ngokukhawulezileyo.

Kwakufaneleke ukuba ndifike emsebenzini ndihamba ngetekisi ngelaa xesha ndandisaya kwi-interview. Ndathi ke ngaloo mini ndafika emva kwethutyana ngenxa yokubambezeleka ngetekisi ngoba kaloku zihamba zimisa ziqokelela abantu. Ndaziva ndikhathazekile kakhulu ndihlupheka ngoba ndandiphume kwangethuba endlini into enayo ndabambezeleka esithuthini.

Ndithanda ke ukuthatha eli thuba ndixolise kakhulu kuni ngokuzithoba ngokuba ndifike emva kwethuba. Ndiyabona ngoku seyiyinto ethanda uba sisiqhelo le nto. Ndiyabona umhlawumbi leli lixesha ndilisebenzisayo, kumele ndilibuyisele umva ndivuke kwangoko, ndenze izinto endifuna ukuzenza zonke nani kodwa ndingashiyeki ndinibetha ndifika emva kwethuba kuni. Ndixolisa kakhulu kuni nonke ngokuzithoba okukhulu.

Urhulumente angakhusela abantu abahamba ngeebhayisekile ezindleleni ngokuba abenzele indlela yabo encinci esecaleni, ukwenzela bakwazi ukusebenzisa yona neemoto zingahambi kwindlela yabo zibe nendlela yazo. Ngaloo ndlela kungenzeka ukuba bakhuseleke kwaye nabo bahambe bengenalo ixhala.